Ehlile phihlello yona e boima mahaeng ya ho fihla di-chemist-ing tsa rona, haholo Afrika Borwa bakeng sa batho ba dulang mahaeng. Ntho e ba ka etsa hore ba fumane phihlello ya di-chemist-e ke hore mmuso o ba nehe di-chemist-e tsena tse re reng ke di mobile chemist, di be teng mahaeng metseng. Ho be le di-chemist tsena tse re reng ke tsa ke tsa mmuso tsa mobile, tse tsamayang tse sa duleng. Kapa mmuso o fane ka tjhelete kapa o romele basebeletsi ba mmuso ba .

Batho ba bo ntate ba tlamehile ba hlokomele bophelo ba bona haholo ha ho tluwa kamanong ena ya mental health. Eya, bo ntate ba imetswe, ra tseba bo ntate re imetswe kaofela. Jwale bo ntate ke yona nthweno ba tlameha hore ba ke ba e hlokomedisitse haholo, taba ya mental health ee.

Ke nahana kgweding ena ya bo ntate, bo ntate ba tlameha ba rutwe haholo ka prostate cancer. Mofetse wa bo ntate. Ke yona ntho e ke nahanang hore e hlokolosi haholo, e ne bontate ba tlameha ba e rutwe haholo, ba e tsebe kgweding ena ya bona. Ba rutwe haholo ka prostate cancer, ee.

Ke nahana hore titjhere ha e bua maikutlo a jwalo ka dijo tsa sekolong moo a sebetsang teng, o tseba ka botlalo hore dijo tseo di na le eng? Kapa ke dijo tsa kgale or di-expire-rile. Empa e tlabe e le ketso e leng hore ehlile ha e buwa ke titjhere ha ya loka, haholo jwang e le titjhere. Hobane a tseba ho na le bana ba dikojwana tse mahetleng, ba tlohang malapeng ba sa ja, le ha ba kgutla ba sa ja. Jwale ha e le yena motho a ntshang maikutlo a jwalo, e tla beha setjhaba le puso ka tsietsing. Hobane ke le motho, ke tlo ipotsa hore e le hore dijo tseo di na le eng? Ke a leboha.

Ke batla ho tseba ha ngaka hore na jwalo ka ha re tseba hore bophelo wa tura nou. So ke batla ho tseba hore ke mekgwa e fe e nka e sebedisa le molekane wa ka hore na re thibele pelehi? Ke mekgwa e feng e re tla e sebedisa hore re thibele pelehi ntle le di-condom? Ana ho na le tsela tse ding hape na tse leng hore re tla di sebedisa thibelong ya pelehi hore re se ke ra etsa bana? Ke batla ho utlwa ho ngaka.

Bonnete ke hore ha hona motho a batlang ho utlwa hothwe ho yena o madimabe. Ee, mosebetsi o kgona ho batla, mesebetsi ha eyo. Empa bomadimabe ke ntho e hlahelang mang le mang. Jwale ha re tla bothateng bona, baholo ha e le bona bao bitsang ba re ba tlo o hlapisa. Ha hona hore o ka reng? Kapa o ka hana, o tlo tlameha hore o ye o tlo bone hore sena se ba se bonang na se tla o sebeletsa na? Ho ntsha bomadimabe bona boo ba bonang ho wena hore ntho tsa hao di tsebe ho kganya. Ee, ke ile ka ya mosebetsing oo.